Mmuso ha o thuse batho hobane dibaka tse ngata di sa le ka tlasa bolaodi ba dimasepala, tseo eleng hore le tsona ha di fane ka naha ho hang ho batho ba e hlokang. Ba shebile hore ba fane ka bo bona ba shebane le bona fela. Ha o tshwere maemo a phahameng, o tla tswelella, empa ha o le mafutsana, o ka se tswelelle. O tla dula o se na yona naha. Ontso o dula bohiring.

Malome o tlo hloka ho sebedisa hydro peroxide e thusa ka ho tebela kokwana, ya e bolaya. Kapa a iketsetse moetso ka matsoho ka ho sebedisa disebediswa tsena tse latelang. A nke bicarbonate of soda, a nke dishwashing soap, a nke metsi a kopanye. Then a etse spray.

Ke tla kgetha naha. Lebaka ele lena naha ha kena le yona, ke ba molemi. Ho tjho hore tjhelete e e tlo kena, empa ha ke kgetha tjhelete ke tlo ba le yona ke e sebedise ntho e ke e batlang then ebe e fedile, empa ha se ke le molemi tjhelete e tlo kena kgwedi le kgwedi.

Balemi selemo selemo ba fumantshwa menyetla e nkang menyetla ya ya phumantsho ya di tjhelete di thuso tsa ditjhelete. Moo ba tla kenyang dikopo teng mme ba amohelwe, ba fuwe thuso tseo tse o ba di hlokang.

Ke nahana hore sena se tloya ka hore ke lemme hokae. Mohlala, ha eba re bolela ka ho lema ha lelapeng jareteng, ho bolela hore ke tlo tlamehile ke fumane dintho tse kang dikgarafu, diharaka le peo. Haeba re buella bo masimong sebakeng se se bo di dihekthara tse leshome. Ketlo tlamehile hore ha ho le jwalo, ke fumane thepa e kgolo jwalo ka, mohlala, ka bo diterekere tlo tshwanetse ke be le diterekere tse fetang bobedi ho isa hodimo.

Mabaka a hae aka tswa a le mangata . E kaba nkgono o batla ho rekisa ditholwana tseo kapa o etsetsa ditloholwana tsa hae molemo wa hore ba tlo tseba mefuta ya ditholoana tsa fumanahalang naheng ya rona.

Se nka se etsang ke hore ke qale ka ho di kgetha ka dihlopha tse tshwanang ho etsetsa hore ke tsebe ho kgetha tse nang le di-traits tse tsamaisanang. Ha ke qeta beke etsa diteko tsa di-generic ho nthusa ho bona mathata e nka le ba nang le ona pele nka qala ka breeding ba ka.

Ke tla qala ke bitse kopano le setjhaba, le teng hobene le batsetedi ka hara kopano ya rona. Hore ho etsetsa ba tla nna le kgahleho ka projeke ena ba tle ba tsetele. Kopanong ena ho tla buisana hore mosebetsi ona projeke ena e tlamehile e nke nako e kae ho etsetsa hore re be le leano la moshwelella. Re shebane le dintlha tse kareng dijalo tsa rona. Hore re tlo jala mofuta ofe wa dijalo le hore re tlo di bitsa bokae le ho shebana le hore projeke ena eja nomoro e kae ya batho hore hobe hantle.

Jwalo ka sehwai hoseng ho hong le ho hong o tlamehile ho etsa bo nnete ba hao hore o sheba mmaraka o eme jwang. O boele o shebe hore setoko sa hao a na ekaba setletse hore o ka ntsha dilori ho isa dimmarakeng na. Ha di tletse di a palangwiswa diloring hore setoko se tsebe ho tsamaya. Mohlomong o rekisa diapole ha o rekisa diapole hoseng ho hong le hong wa sheba setoro se na le diapole na. Ana ke ma grade a makae a hlokahalang ho tsamaiswa. Then oa tsamaise hore o etsetse process ya hao e be e bobebe o ska fumana mathata ha o tlamehile hore o ise thepa ya hao mmarakeng.

Ke rata ho hlaha kantoro ya lona leseding jwalo ka ha ke bona hore kantoro ena ya lona ya bolemi ha ena batho ba baholo, ba tsofetseng. Ba sebetsang ka hare ho yona mme jwale nka rata ho le tsebisa hore batho ba baholo ba na le bohlale le yona tsebo e ngata ya dijalo le dimela. Ke nahana hore ha re ka ba kenyeletsa tshebeletsong tsa lona, sena se tla thusa ka ho tlisetsa company ya lona molemo o itseng ka bona bohlale ba nang le bona. Mme sena se tla thusa kantoro hore e tswele pele nakong tse boima le nakong tsena tse re phelang ho tsona tsa ha jwale.

Ke tlo qala ke invest-a ho di-net-e tse tlo tshireletsa dijalo tsa ka. Ke kgutle ke batle tsela ya ho kenya di-pipe dijalong tsa ka hore metsi a di fihlele ka nako e kgolo le e nyanana.

Jwalo ka motjha wa Afrika Borwa a sakang a holela dipolasing, a sa tsebeng mefuta ya ditholwana le meroho. Ke nahana hore malome o tshwantse ho nka karolo ho bapala karolo ya ho nhlokomedisa le ho ntsebisa ho nruta ka ditholwana tsena. Hore ke tle ke tsebe le nna kgolong ya ka ke tle ke rute bana ba ka ho tseba ka ditholwana. Ke nke thuto e ke nkileng ho wena, ke ise ho bona.

Mabaka aka ba mangata mara le leng le ke le hlokometseng ke la hore basebetsi ba dipolasing ha ba hlokomelwe ke bahiri ba bona. Ha ba ba fe tshwanelo e loketseng ya hore ba ka bona di doctor ba ya di kliniking ho sheba le maphelo a bona kapa bona ba ba tlisetse di doctor le ditsebi polasing hore ba loi check-a. A mang hape ke hore batho ba polasing ba sebetsang teng makgowa haba tshwara hantle ho hang aba hlekefetsa. Le ha motho a lemetse a le mosebetsing, ha kgone le hore a ka tlaleha ditjhelete tse itseng ho mo thusa hore ana a thole tjhelete nakwana eo ha ntsa a lemetse ka ho ba qetelletse ntse ba tswela pele ba sebetsa ntse ba se hantle.

Bo rapolasi ke na le mohopolo wa hore ho kaba jwang ha re ka tshwara ntho e ka reng auction. Moo teng motho le motho o tla tla le dintho tsa di lemang dijalo tsa di lemang. Ekaba meroho e kaba di-fruit jwalo jwalo a tlo di rekisa, a beye tafole ya hae, mo a tla rekisetsa dintho tsa hae teng. Motho a nang le kgahleho ke kopa o tla iteanye le nna hore ketle ke etse moralo o felletseng ka potlako. Ka kopo.